Umshwalense wempilo womuntu osethathe umhlala phansi nomndeni awufani. Umuntu osethathe umhlala phansi kusho ukuthi usemdala usewumuntu ogula noma ngabe inini. Lokho kusho ukuthi umshwarense wakho uzothi ukuba, uzokhokha imali ethe ukuthi xaxa kunaloyo osemncane. Ngoba izinga lempilo alifani kula bantu ababili. Futhi uma kunomndeni kusho ukuthi khona iy'ngane, iy'ngane abantu nabo abasheshe bagule. Ngakho-ke, uzodinga ukuthi umshwalense ungabizi kakhulu kodwa utholakale kalula ngoba phela ingane igula noma yinini futhi ingalimala noma ngabe inini. Lo owomuntu omdala osethathe umhlalaphansi, kusho ukuthi akasasebenzi kodwa unayo imali. Ngakho-ke, umshwalense wakho uzothi ukubiza kancane wenzele ukuthi ukwazi ukufaka zonke izidingo zakhe ndawonye.

Ngokujwayelekile uma uboleka imali komashonisa kufuneka laba abangekho emthethweni athathe umazisi wakho nekhadi lakho lasebhenki. Lokho akulungile. Kodwa uma uzoya komashonisa laba abasemthethweni, ababhalisiwe ngokusemthethweni bayaye bafune incwadi kamazisi, incwadi ekugunyaza ukuthi uyasebenza, amaphepha omholo wakho ukuthi uhola malini inyanga nenyanga, nanokuthi uzokwazi ukukhokha malini uma uma uthatha inani. Lokho kwenzela ukuthi uma uzoboleka imali kubo bekwazi ukukulungisela bakuhlelele nendlela ozokhokha ngayo, indlela ezokwenza ukuthi ungakhameki ungalokhu uphindela komashonisa ulokhu uphindela. Uphindela ngoba nakhu imali abayithatha kuwena isingaphey'kwamandla akho. Uma uya kumashonisa abasemthethweni bayakwazi ukukuhlelela ngendlela.

Kulesi sikhathi samanje akuve kulula ukuvula i-akhawunti yasebhenki. Kulula ngale ndlela ungakwazi ukuy'vulela uhleli ekhaya, uhambe nje ngoba usuyolanda ikhadi lakho ebhange. Ukuba khona kwethekhnoloji kwenze impilo ibe lula kakhulu kakhulu kakhulu, kangangokuthi uyakwazi ukuzivulela wena i-akhawunti uhleli ekhaya noma futhi beze bezokuvulela bona usekhaya. Uyakwazi futhi ukuya ebhange ufike usheshe uyivule imizuzwana nje embalwa akupheli ngisho isigamu nehora uzobe usuqedile. Impilo nje kulezi iy'nsuku isilula kakhulu kakhulu kakhulu. Izinto eziningi uzenza kalula ngoba nemigqa futhi awuyifici emide kakhulu ebhange ngoba kuyashesha ufike ungene wenze lokhu okwenzayo uphume uhambe uhambe nje usuyiphethe i-akhawunti yakho. Awulokhu ulinde lokhu kuthiwe sisazobheka ukuthi sibheke , uma uphethe nje ezidingekayo uyashesha ukuyithole i-akhawunti yakho.

Uma ungumzali, into ebalulekile kakhulu ukuvikeleka kwabathandiweyo bakho futhi nokwazi ukuthi banekusasa eliqhakazile. Uma wazi ukuthi noma ngingalifulathela leli izingane zami azizukuhlupheka. Lokho kwenza ukuthi nawe emoyeni ungathwali kanzima. Kanti uma wazi ukuthi ngizoshiya lo mhlaba ngishiye izintandane, dengwane ezingenalutho, lokho kwenza uthwale kanzima nawe emphefumulweni usindwe ikusasa ongazi ukuthi lizobaphathelani wena uma ungasekho. Kanti uma ulondolozile wabeka imali, wahlela wahlela ikusasa labathandiweyo bakho lokho kwenza ukuba ungasindwa kakhulu futhi ukwazi ukukhululeka nawe emphefumulweni.